Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bona, gonne fa ba isiwa kwa dintlong tse ba tlhokomelwang mo go tsona ba iphitlhela ba sa tshwariwe sentle. Gonne bontsi jwa batho ga ba dire ka pelo tsa bona tsotlhe, ba dira ka ntlha ya gore banyaka madi ba feleletsa ba felela bagodi ba ba felela pelo, ba omanya bagodi e kete ke dithaka tsa bona. Ka jalo, ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone. Gonne motho yo e leng wa lelapa la gago a ka se go tshware makgwakgwa o tlile go gopola tse o mo diretseng tsona.

Bontsi ba batho ba lebetse gore go tlhokomela batsofe go ka dira gore ditsela tsa bone di bulege, gonne ga o tlhokomela motsofe go tshwana o tlhokomela ngwana. O ipakela matlhatsi, o ka makala o bona madi a le mantsi, o ipulela di tsela tse o ne o sa nagana gore o ka iphitlhela o le mo tsona. Batho ba lebala seo.

Mekgwa ya rona e re dira gore re iphitlhele re sa nyako ipona re tlhokomela batsofe, re sa batle go iphitlhela re tsofetse .

Setso sengwe le sengwe se na le tsela e e se dirisang ka batsofe. Go na le ditso tse dingwe ba itumela go tlhokomela batsofe ka bo bone, gonne a ba latlhe mong wa bo bone a bona le tse dingwe tse ga motho ga tsofetse ba mo isa kwa kwa lefelong la batsofe gore a tlhokomelwa ke batho ba bangwe. Setšhaba moo o fitlhela ba babitsa batsofe ka mainaina gore ke baloyi dilo tse etseng jalo. Ke ka foo, malapa a mangwe a feleletsa a isa batsofe kwa magaeng a batho ba ba golo a batsofe.

Mo tikologong ya tirelo tse di tshwanang le go roka. Batsofe ba rata go roka e leruo, gore ba ithuta go roka dilo tse dintsi ba dirisa wool, gape bangwe ba tshameka motshameko wa chess-e le dilo tse dingwe tse dintsi.

Mafelo a mantši mo mmusong a a leng teng mo go tlhokomelang bagodi go tshwana le Ya Bana. Ba dira ditirelo tse di tshwanang le go roka, go tshameka chess. Ditirelo tseo a di duelwe.

Ke akanya gore puso ga e tshware batsofe sentle, batsofe ba tshwarisiwa jaaka diphoofolo. Seno se ka tokafadiwa ka gore go nne le maphodisa gona koo ba tlhokomele sengwe le sengwe se se diragalang mo go nnang batsofe.

A kena lesedi ka ga seo.

Fa le gantsi batlhokomedi, batho ba ba tlhokomelang batsofe ba iphitlhela ba bona madi ale mantsi go ya ka tsela e ba tlhokometseng batsofe. Seo se ka dira gore ba lelapa la batsofe bao ba itumele, ba feleletse ba fa motho yo o a tlhokometseng batsofe madi a a rileng or ba oketse madi a phenšene mo go ene.

Motho o simolola go amogela madi a pension ka dingwaga di le masome a marataro. Ka gonne, fa o fitlhile mo dingwageng tseo o fitlhile mo nakong ya go fela maaka a go dira dilo dile dintsi o ya botsofeng.

Mmuso o tshwanetse go dira dipetlele tse di sa tlhokeng madi or batho ba kgone go fitlhelela thuso.

Netefatsa hore di ambulance di nne teng fa thoko ga mo ba nnang teng, gore fa kotsi e fitlha ba kgone go thusiwa ka pele ba fitlhe kwa sepetlele ka bonako.

A ke na lesedi ka seo.

Bolwetse jwa tshukiri, Flu, STDs. Ke malwetse a kwa itsing gore o ka bona kalafi ka ona kwa tleliniking.

Baagi ba palelwa ke go fitlha ka nako kwa tleliniking. O fitlhela ba bangwe fa ba fitlha ko tleliniking nako setse e fetile, ka ntlha ya tsela e leele gore ba fitlhe mo tleliniking hore o kry-a ba tlhoka tšhelete ya go fitlhelela thuso kwa tleliniking.

Balwetse ba tshwanetse go ya kwa di-pharmacy-ing gore ba bone thuso e e netefatseng.

Gonne batho fa ba le kwa tleliniking ga ba tshwarwe sentle, ba bolediwa mafoko a utlwisang botlhoko. Gape ba boifisa ke gore o gwetsa ko tleliniking go tletse go le ruri.